Thikhedzo ine nda vhona unga vhafumakadzi vha ṱoḓa yone ndi lufuno na uri madokotela na manese vha ambe navho zwavhuḓi. Nṋe ndi vhona unga lufuno ndi tshone tshithu tshihulusa tshine tsha nga vha tika havhala vhathu nga nḓila ine vho vha vha tshi khou pfa ngayo vhuṱungu, kana nga nḓila ine vha vha tshi khou pfa ngayo vhuṱungu, u to vha sumbedza uri ni navho, ni khou ima navho, ni khou vha tikedza. Ndi zwone zwithu zwa ndemesa musi muthu a tshibva u beba.

Nṋe ndi vhona unga muhasho wa mutakalo u nga shela mulenzhe nga u kuvhanganya vhafumakadzi wa vha funḓedza uri vhuteamuṱa vhu itiswa hani, wa vha vhudza tshaka dza vhuteamuṱa dzine muthu anga dzi ita, hone a wa dovha wa vha vhudza futhi uri vho ita huvhu vhuteamuṱa vhune ha vha ho ima nga u rali, hu itea mini kha muvhili yavho, nṋe ndi vhona ungari ndi zwa ndeme uri vha thome vha to funzwa uri vhuteamuṱa ndi mini, hone zwi tshimbilisa hani.

Nṋe u ya nga ha muhumbulo wanga, nṋe ndi vhona zwi songo tea na luthihi, uri vhaaluwa vha shumise masheleni avho, u wana dzi lafho. Vhaaluwa arali vha dzhia masheleni avho, vha mashumisa u wana dzilafho, vha ḓo ḽa ni? Vha ḓo ṱamba ngani? nga uri ha vhiya ha pfi muthu ndi mualuwa zwi vha zwi tshi khou amba uri hoyo muthu anga si tsha kona u fara mushumo, zwine zwa amba zwo uri vha tshi ya u shumisa eḽa tshelede yoṱhe kha dzi lafho ḽavho, vha ḓo sala vha tshi khou ḽa ni? Nṋe ndi vhona zwi songo tea na luthihi, na zwiṱukuṱuku.

Nḓila dzine muthu anga thivhela nga dzo vhulwadze ha TB ndi uri musi muthu a tshi hoṱola, a thivhe mulomo nga tissue kana nga lukuḓavhavha lwawe, tshiṅwe tshithu ndi tsha uri muthu u fanela u dzula a tshi khou ṱamba zwanḓa zwawe tshifhinga tshoṱhe, misi yoṱhe.

Phambano ine ya vha hone vhukati ha HIV and AIDS. HIV ndi virus, ine ya vhanga vhulwadze ho no pfi AIDS. AIDS ndi musi vhulwadze heiḽa virus yono goḓombela kha muvhili wa muthu, ya yo vhidziwa upfi AIDS. HIV ndi virus ine ya vhanga AIDS.

Nṋe u ya nga ha, nṋe ndi vhona vhaswa vhoṱhe vhane vha khou thwasa maḓuvha ano, vha sina mbidzo, nga uri nṋe zwe nda pfa zwone nga makhulu wanga, hupfi nga Tshivenḓa, ahu thwasiwi, hu to tshiniwa ngoma, musi hu tshi pfi muthu u khou thwasa u vha a tshi khou ya u gudisiwa, uri iyo ṅanga ine ya khou mu gudisa, maitele ayo ndi a fhio a u lafha vhathu, u thwasa ndi u guda nḓila ine muṅwe muthu a i shumisa u ita tshithu. Zwine zwa amba zwo uri nga tshivenda, a huna muthu ono thwasa, nga Tshivenṋa ri to vha na ngoma dza Tshivenḓa.

Vhona unga vhanna navho vha fano u vhudzwa, ndi zwa ndeme uri vha zwiḓivhe uri muthu ane vha khou tshila nae u kho ṱoḓa u vha na vhana vha ngana ngo uri family planning ndi musi muthu wa mufumakadzi a tshiya u wana dzi lafho ḽo u thivhela uri asa vhe na thumbu kana ṅwana ane ha khou mu ṱoḓa nga tshetsho thifhinga. Nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme uri muthu a dzule na mukala wawe, kana munna wawe vha to amba nga hazwo, nga ha family planning.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u ita ndingo dza TB nga uri TB iya vhulaya. Ndi vhulwadze vhune ha shusha. Nṋe u ya nga ha nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme nga maanḓesa uri muthu nga tshikhala nga tshikhala u ya tea u ita ndingo dza TB uri a vhone uri mutakalo wawe wo ima nga nḓila ḓe.

Mbudzo ya zwa vhutemuṱa zwikoloni hafha zwikoloni zwa secondary ndi ya ndeme nga maanḓa nga uri vhana vha khou vha na dzi teenage pregnancy. Hezwo zwithu ndi zwithu zwine ringa zwi thivhela nga u ita vhuteamiṱa. Vhana vha khou vha na dzi thumbu vha kha ḓi vha vhana. Zwino nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhana vha ye vha yo funzwa uri family planning ndi mini, nga uri naho ṅwana wa muvhudza uri u songoya wa ita zwa vhudzekani, a u tshimbili nae, u ḓo ya a ite, mara hezwi noni vho vhudziwa nga ha family planning, vha ḓo ḓi ita mara vha sa wane dzi thumbu vha kha ḓi vha vhana, vha sa vhe na vhana navho vha kha ḓi vha vhana nga uri u vha na ṅwana u tshe na ṅwana, u tshe ṅwana na zwo zwi a lemela nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela na luthihi nga uri arali nṋe ndi sina bammbiri ḽa uri ndi rengise mishonga nda vha ndi khou rengisa mishonga, nda ya nda rengisela muthu a lovha, nṋe ndi kho yo dzhena khakhathini ngouri ndi kho ḓo farwa nga uri ndi ḓo vha ndo vhulaya muthu. Nṋe ndi vhona zwi songo fanela na luthihi ngo uri vhathu vha ḓo rengisela vhathu mishonga vha ya vha lovha, zwine zwa sia zwi si tsha vha zwavhuḓi.

Vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri vhathu vhane vhafunana vha ḓe vha tshekhiwe dwadze vha vhoṱhe, kana u wana dzi lafho nga uri arali ha ḓa ha lafhiwa muthihi, muthihi u vha o tsireledzea muṅwe u vha asongo tsireledzea. Zwino ndi khwine havhaḽa vhathu vha ṱuwe vha ye u tshekiwa vhoṱhe vha wane dzi lafho uri vha kone u tshila vhutshilo nga nḓila ya vhuḓi, nga uri ni nga wana muthihi wa vho anaho vhulwadze, muṅwe a sathu vha naho. Zwino vha swika vha tshekhiwa khathihi, houḽa muṅwe u ya vha kha dzilafho uri asi kone ha u fhirisela hoyu muṅwe vhulwadze hune avha naho. Zwino nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa, uri vhafunani vhaye vha ye u tshekhiwa malwadze haya a phirela dza vhudzekani vha vhoṱhe.

Khou vhona muvhuso u khou lwisa nga maanḓa uri hu so ngo vha na vhathu kana vha ongi vhane vha shuma vha sina mabammbiri o sumbedza uri vhone vha vha ongi, nga uri wa sa lwa na zwo vhathu vha ḓo vhulawa dzi kiḽiniki, na zwi badela, nga vhathu vhane avhana dzi bammbriri dza mishumo ine vha khou amba uri vhone vho i gudela.

Zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vha ḓi tsireledze musi vha tshi khou ita zwa vhudzekani. Ndi zwa ndeme nga uri vha vha vha khou tsireledza na malwadze ane vhathu vha nga mawana. Nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme nga maanḓa vhathu vha khou tea u shumisa zwiputeli kana zwithu zwo ḓi tsireledza uri vha sa wane malwadze ane a fhirela nga u ita vhudzekani.

Nṋe ndi vhona unga vhathu ha vha vha ne nda khou dzula hafha kha vhupo hanga. U sa ita vhuteamuṱa zwi khou vha haṱula ngo uri ndi ḓo wana muthu ana vhana vhanzhi vhanzhi a tshi khou, a tshi khou baleliwa u vha rengela zwiambaro na zwiḽiwa, nṋe ndi khou vhona unga khaṱulo heyi ine vha khou ṱangana nayo vha ḓo vha vha songo ṱangana nayo arali vho vha vho dzhia vhuteamuṱa vha vhu ita zwithu zwa vhukuma kana zwithu zwa ngoho zwo u ḓi tsireledza uri vhana vhau vha tshi ḓa fhano shangoni vha sa tambule.

Nṋe zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri muthu a songo renga zwithu zwine ha zwiḓivhi. Muthu khare a tshi khou ṱoḓa uri ene a bvise mapfura muvhilini wawe, kha to u ṱhireina nga uri hezwi zwa u renga mishonga ine iṅwi na ḓo swika na i shumisa, na iṅwa, vhaṅwe vhathu vha khou xelelwa nga vhutshilo vha ṱuwa nga uri vho vha vha tshi khou shumisa mishonga ine avha i ḓivhi, vho soko i wana i tshi khou rengisiwa zwiṱaraṱani. Zwino tsivhudzo ine nda nga ifha vhathu thomani niye ha dokotela a ni ṱole, a dovhe futhi a vhe ene wo ni vhudza uri ni renge mishonga ifhio na ifhio.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri muthu a tshi vhona tsumba dwadze dzine ha ngo dzi ḓowela kana ha dzi ḓivhi, a gidimele aye ha dokotela, ende tshiṅwe tshithu futhi muthu muṅwe na muṅwe u tea u guda muvhili wawe, uri a u ḓivhe, uri he zwi noni a tshi vho vhona zwithu zwo khakheaho kha muvhili wawe, a ṱavhanye u zwiḓivha uri mmmhm muvhili wanga u nga u khou daleliwa nga vhulwadze. Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa nga uri maḓuvhaano hono ḓala malwadze ane, ono ḓalesa malwadze a ano maḓuvha, zwino ndi zwa ndeme uri muthu a ḓivhe muvhili wawe, uri a tshi vhaisala a konele u zwiḓivha.

Nṋe ndi vhona unga mutholi ha khou zwi kona u ṱhogomela mutakalo wawe nga uri tshiṅwe na tshiṅwe uvha a khou rumedzela hoyo mutholiwa wawe, tshiṅwe na tshiṅwe.

Nṋe ṅwananga ndi nga mu fhindula uri nṋe ndi khou vhona zwo fanela uri aye u ita vhuteamuṱa nga uri mungana wawe u khou mutsivhudza nga uri ene muṋe onovha na tshenzhemo ya uri wa ya wa ita hezwi, u vhuya na ṅwana. Zwino nṋe ndi vhona unga mungana wawe o mutsivhudza nga nḓila ine ya vha ya vhuḓi nga maanḓa. Zwine nda nga fhindula ṅwananga ndi zwa uri kha tshimbile kiḽiniki aye a yo ṱhavhiwa na vhaṅwe uri a sa ite mini, asa vhe na ṅwana a tshi kha ḓi vha ṅwana.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vha pfumbudzwe nga ha vhulwadze ha mutsiko wa muhumbulo ngau uri vhathu hano maḓuvha vha khou ḓi dzhenisa kha uri vhavhe na mitsiko ya mihumbulo nga zwithu zwine a zwongo fanela. Zwino nṋe ndi vhona unga u dzula no vha funza vhathu uri mutsiko wa muhumbulo ndi mini, na zwivhangi. Nṋe ndi vhona unga uvha na vhathu vhane vha vha na mitsiko ya mihumbulo zwi nga fhungudzea nga uri vha vha tshi vho ḓivha uri zwivhangi zwa hone ndi mini, zwine vha do zwi pila, vha sa zwi ite.

Nṋe ndi vhona unga maitele ane a shumis, a shumiswa one kana ane vha ma sumbedza a si a vhuḓi nga uri havhaḽa vhathu vha vha vho khethiwa na vhaṅwe, vha vha songo vheiwa fhethu hune vhaṅwe vhathu vhane vha vha na malwadze ane vha ma dzhiela mishonga ṅwedzi na ṅwedzi vha dzula hone. Vhone vha tovha na ḽaini yavho, vha nṋe ndi vhona unga asi zwavhuḓi na luthihi, nga uri vha vha vha tshi khou khethiwa kha vhaṅwe vhathu.

Khombo ine na nga ṱangana nayo musi no dalela dokotela ane a siho mulayoni ndi uri anga ni lafha zwi si zwone, a nga ni fha mishonga ine ya sa vhe hone, uri iṅwi ni zwiḓivhe uri hoyu muthu ngoho na ngoho ndi dokotela ane avha na ṱhanziela, ni songo ya kha dokotela ane na soko pfa hu tshi pfi hu na dokotela, ni a ḓi thomavho na vhudzisa vho vhaṅwe uri vhone uyu dokotela vha ya muḓivha, vhone vho uyu dokotela vha ya muḓivha. Nṋe zwine ndo no zwi vhona nga vhaswa vha ano maḓuvha, vhathu vha ano maḓuvha a vhana ndavha uri dokotela ane a khou vha thusa upfi nnyi, hone u dzula gai, tenda vhone vha wana thuso. Zwino nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri hoyo dokotela ni mu vhudzise na dzina, ni tshi fhedza u mu vhudzisa dzina vho, ni ḓi thoma vho ni vhudzise vho kha vhaṅwe ni sa thuya uri ni kone u wana thuso ya uri ni ya ya na kana ani yi.

Nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme nga mannḓa uri ri gudise vhana vhashu ḓuvha na ḓuvha uri havha vhathu vha vhaholefhali ndi vhathu vhane ra tshila navho vhane vha fana na rine a huna tshine ra ngo to tshi amba uri a tsho, a tshi fani na tshashu.

Nṋe ndi vhona unga khaedu dzine vhaholefhali vha ṱangana nadzo vhuponi ha mahayani ndi a uri vhathu vha mahayani vhunzhi havho a vhathu a vhathu tou vha na tshenzhemo kana na nḓivho vha tshi vhona vhaholefhali vha vho havho na sa vhaṅwe vhathu vhane rine ro ngo tea u to tshila navho zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona unga fulo ḽine ḽa tea u bveledzwa ḽi tea uvha ḽi khou sedza muvhili woṱhe uri munna o takala ho itea mini ha itea mini ha itea mini.

Nṋe ndi vhona unga vhathu pfHesesa uri muthu muṅwe na muṅwe musi o ye kiḽiniki u vha o ya ngori uvha a kho vhaisala, musi vhathu vha ya i kiḽiniki ri nga si to amba uri hu na hoyu ndi wa ndeme hu asi wa ndeme ngori vhoṱhe vha vha kho vhaisala, mara hu na huṅwe u vhaisala hune muthu u tea u to zwi pfhesesa uri hoyu muthu u kho vhaisala a nga si kone u ima ḽainini.

U ya nga ha nṋe ndi vhona vhanna hu vhathu vhane vha ofha u ṱoliwa ngauri ndi mangwala ndi havhaḽa vhathu vhane vha pfha uri vha na vhulwadze vhufhio na vhufhio ndi vhathu vhane vha nga si kone u zwi konḓelela kana u zwi imela.

Muthu ane avha o fumba uvha a si tsha kona u lwadzIwa nga malwadze manzhi a ya a vhudzekani u vha ano vha muthu ane zwitzhili zwinzhi ahuna uri zwi mu dzheni.

Nṋe ndi vhona unga tshitshavha tshi nga thusa ngauri vhathu vha tea u zwi pfesesa uri kharali muthu a tshi khou lwala lwa shishi vhe a tenda a pfhuka phanḓa a thusiwa.

Nṋe ndi vhona unga ndi nḓila ine ya nga ṱalusa ḓiresi yanga ndi ya uri ivha ina zwidodombedzwa zwine zwa vha zwanga zwine muṅwe na muṅwe u ḓo kona u ṱalusa uri hezwi zwi dodombedzwa ndi zwanga.

Nṋe ndi vhononga yo bvelela ya dovha ya vha i khou ri thusa uri sumbedza nḓivho ngauri vhana malwadze havho ndi mafhio tshiṅwe tshithu futhi mihumbulo ya vhanna ivha yo ima nga nḓila ḓe.

Nṋe ndi vhona unga dzikhamphani dzi kho ita zwithu zwine zwavha zwavhuḓi nga maanḓa ngauri ha ano maḓuvha dzikhamphani dzi a kona u tou vha na tshimima tshine ha vha hu tshi khou funziwa vhathu nga ha malwadze, nga ha kutshilele, nṋe ndi vhona unga dzikhamphani dzi kho ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa.

Zwiḽiwa zwine zwa ḓowelea zwine tshikoloni tshanga zwa ṋekedziwa ndi vhuswa na khovhe ane na khavhishi na raisi na mafhi na tshiḓammba.

Nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme nga maanḓa ngauri arali ravha ri si kho ṱhogomela vhana vha vhoriṋe matshelo riṋe ro no aluwa ri kho ṱhogomelwa nga vhana vhafhio ngauri riṋe ri dovha ri singo vha ṱhogomela vha lovha vha sathu hula.

Nṋe ndi vhona unga tsumbadwadze dzo kwama vhaṅwe u fhira vhaṅwe ngauri mivhili ya vhathu a i fani ende nḓila ine vhathu vha na vhulwadze vhu nkene na vhusekene mivhili yavho ya thusa zwone zwi nga si fani ngori muṅwe na muṅwe u na muvhili wawe.

Nṋe tshikoloni tshanga vho ri ṱuṱuwedza nga mannḓa ngauri muṅwe na muṅwe ovha a tshi dzula a tshi vhudzwa upfhi a yo hayeliwa vha vha vha tshi kona na u to ri fha maḓuvha a uri ri songo ḓa tshikoloni ri thome ri yo hayeliwa.

Nṋe ndi vhona unga musi u na nyimele dza shishi vhathu vha fanela u zwi pfhesesa uri heyi ndi shishi heyi asi shishi uri vhathu vha ḓo kona u thusa uri heinoni ndi shishi i ṱoḓa zwithu i to thusiwa zwezwo.

Nṋe ndi vhona unga a zwo ngo eḓana havha vhathu vha tea u to ḓivhiwa vha ḓivhadzwa na zwori EMS i itisa hani i tshimbilisa hani ngauri vhunzhi ha vhathu vha i ri vhathu vho no reila EMS a vha kho ita zwone.

Nṋe ndi vhona unga thikhedzo ine vha i ṱoḓa havha vhathu ndi yo tovha vhudza no vha gudisa uri shishi ndi mini u bva hone havho vhono kona u pfhesesa uri shishi ndi mini hezwinoni vho founela wa ṱavhanya wa ya, nṋe ndi vhona unga ndi yone nḓila ine havha vhathu ra vha ro kona u vha tika ngayo zwezwi vha tshi nyaga thuso riṋe kha ri bvelele ri vha sumbedze thuso ri farane rivhe tshithu tshithihi.

Nṋe ndi vhona unga vha vhona unga pfhushi ndi ya ndeme ngauri pfhushi ndi yone ine ya ita uri riṋe rivhe na mitakalo yavhuḓi ri savhe na malwadze kana ra sa soko farwa fariwa nga malwadze.

Hai, u tou amba ngoho ndi kho to amba ngoho nṋe a thi na vhuṱanzi zwa uri EMS hu na zwigwada zwigwada zwigwada hafhaḽani a thi nga si zwi fhinduleli ngori a sina vhuṱanzi nazwo ende a thi zwiḓivhi.

Nṋe uya nga nne ndi vhona unga muthu ane avha a ḓoroboni u ya ṱavhanya u wana thuso ngauri nne fhethu hune nda dzula hone ndi dzula fhethu hune ha vha thavhani hune a huna bada ya tshigonṱiri ndi matombo fhedzi zwine zwa ita uri ambuḽentse i sa ṱavhanye yo swika ngauri ivha i kho balelwa u gonya. Zwino nṋe ndi pfha nga muthu ane avha a fhethu hune havha na bada ya vhuḓi u a to wana u wana thuso.

Nṋe ndi vhona mbekanyamushumo hedzi dziṅwe dzi tshi thusa nga mannḓa ngauri dzivha dzi kho thusa dza dovha futhi dza mvumvusa kana u leludza uri vhathu vha ne vha vha vhaholefhali vha swikelele huṅwe na huṅwe.

Nṋe ndi vhona u nga ri nga vha ṱuṱuwedza ri tshi vha vhudza vhuḓi ha u sa ḓi ṱola uri muthu muvhili wawe u itisa hani, vhanna na vhone vha fariwa yavha tshekhiwa ri fanela u vha vhudza uri arali na sa ya na tshekhiwa ḽiṅwe ḓuvha ni ḓovha ni na dwadze na fa na sia vhana vhaṋu.

Nṋe ndi vhona u nga mvelaphanḓa ine nda ṱoḓa u i vhona ndi ya uri vhathu vha ambuḽentse hezwi vhatshi foneliwa kha vha ṱavhanye vhaya hune vha kho foneliwa hone vha litshe zwine vha kho ita zwone vha ye hune vha kho ṱoḓiwa hone ngauri hu vha hu na zwithu zwa shishi zwine zwa kho ṱoḓea.

Nṋe ndi nga mu ṱuṱuwedza uri ṅwana ane a ḽa zwavhuḓi ndi ṅwana ane nda ḓo vhona akho phasa zwavhuḓi tshikoloni ngauri ahuna muthu ane anga i vhale bugu a na nḓala thumbuni hu si na tshithu.

Nṋe ndi vhona unga vhathu vha vhanna vha fanela u dzhia vhuḓifhinduleli zwi tshiḓa kha vhone vhaṋe kana kha mitakalo yavho uri vha kone u yo u ṱoliwavho nga madokotela a vha thuse arali vha tshi kho tea u thusa kana vha tshi kho tea u wana thuso.

Nṋe ndi vhona unga arali ha pfi khandi nange zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi ndi nga ṱoḓa uri vhana vha ḽe vhuswa na ṋawa, vha wane dzi nḓuhu dzedzi, vha wane mitshelo, vha dovhe futhi vha wane miroho ya maṱari.

Ndo no vhuya nda lindela ambulance ya swika nga murahu ha awara tharu ngauri huṋe ndavha ndi kho dzula ndivha ndi kho dzula fhethu hune ha vha nṱha thavhani hune havha na matombo o dalelwa nga mannḓa siho ambuḽentse hone ivha i tshi khou balelwa u gonya.

A hu thu vhuya havha vhona muthu ane nda nga to amba uri nṋe hoyo muthu ane nda mu ḓivha ane ono vhuya a vha na vhulwadze hovhu hu no kho ambiwa ha a ḽinzhi.

Nṋe ndi vhona u ḽa zwiḽiwa zwa nga matsheloni musi muthu a sathu wa tshikoloni ndi vhona unga zwi a thusa nga maanḓa ngori muthu ane avha o fura thumbuni u a kona na u humbula zwithu zwine zwavha zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona unga zwikolo zwi nga ṱuṱuwedza vhagudiswa nga u vha vhudza uri vha tambe mitambo tshiṅwe tshithu futhi na u vha ṱuṱuwedza uri muthu u thoma aḽa a kona u vhala.